Xa kuthethwa ngengxowamali i-inshorensi yabangaphangeliyo kuye kuthi qatha imisebenzi enqabileyo okanye intswelangqesho.

Umasingcwabisane awubizi kufa, koko yindlela yokuzilungiselela nokuhlala ukwicala elililo xa kuthe kwehla isehlo esifana nokufa ekhayeni ukuze kungabikho kruthakruthwano, kungabikho xhala lokuba azi uba sizothatha ntoni sidibanise nantoni na. Uhlale uzilungiselele ngalo lonke ixesha ngoba ukufa kufika nanini na, akukho mntu uye akwazi kwaye kuye kudinge amalungiselelo athile xa sele kufikile.

Ndingakhathazeka kakhulu kwaye ndingaya ebhenki ndiyobachazela ngale ngxaki ukuze bakwazi ukundinceda ukumisa ukutsalwa kwemali.

Umasingcwabisane uza noncedo olukhulu xa kuthe kwafika ixesha lokufa. Unceda ezintweni ezithi zidingeke ekwenzeni amalungiselelo omngcwabo kungabikho nxwaleko naloyiko lokuba aza uba kothathwa ntoni kudityaniswe nantoni na.

Imfundo ephakamileyo yasimahla ndiyibona ingumbono omhle kakhulu iliphulo elihle kakhulu kuba apha eMzantsi Afrika singabemi abangalinganiyo. Bakhona abakwaziyo ukufikelela kuyo ekubhataleni xa kumele ibhataliwe. Babe khona abo bengakwazi ukuba ngekhe babe nazo iimpiko zokubhatalela le mfundo iphakamileyo, kodwa babe imfundo beyinxanelwe. So, ndiyibona iliphulo elihle kakhulu le yemfundo yasimahla.

Ndingamcebisa ukuba makaye ayokuthethathethana naye umbolekisimali lowo amxelele inyani kwimeko akuyo kwaye nam ukuba ndinako ndimncedise ekubuyiseleni imali leyo. Ndawundule ukumxelela into yokubana wakuba elibhatalile ityala lakhe makazame enye indlela.

Ikhawunti apho ubeka khona imali yakho ngokomlinganiselo wena ofuna ngawo ubeke nexesha apho uzothi uyikhuphe ngalo. Umzekelo, ibe lixesha elingangonyaka kwaye uthi xa sele uyikhupha uyikhuphe sele inenzala, inembuyekezo le nto kuthiwa yi-interest ngesiLungu.

Ewe, ndicinga ukuba bayayazi ngokuba sele bebanintsi kakhulu abantu abanayo le inshorensi yobomi. Ngabo nabo abangayiqondiyo okanye abangayaziyo abasadinga ukucaciselwa ngayo. Kodwa uninzi selunazo ii-inshorensi zobomi kwaye baqhuba kakuhle kakhulu.

Ukubhatala idiphozithi yendlu leyo kungandisa amathuba okubolekwa imali ebhankini ngokuba imali ebezothi bayibolekwe xa sele idiphozithi beyibhatale beyibhatalile ayininzanga ukuya phi.

UCashSend ukhuselekile kakhulu kwaye wonga ixesha futhi awunamaginxiginxi kakhulu.

Akufunekanga indlu ijonge ngasemoyeni okanye kweli cala liza umoya nemvula ngokuba loo nto leyo ingabangela ukubana indlu imoshakale, iphephuke ngumoya xa kuthe kwakho iingquthe imke nomoya. Funeke iwusingele, ukuze xa usiza uze ngasemva ungezi ngaphambili.

Ingaba ndiza kuba lilungu emveni kweenyanga ezingaphi. Okwesibini, ingaba yimalini endiza kuyikhupha inyanga nenyanga. Okwesithathu, ingaba xa sele ndililungu xa ndithe ndehlewa sisehlo ndiza kufumana malini na.

Ndingamxelela ngoMukhuru, yeyona ndlela ilula yokuthumela usapho lwakho olukwelinywe ilizwe uthumele imali. Kulula, kuyafikeleleka kwaye akuthathi xesha lide. Kwakunye nenye ebizwa ngokuba nguPayPal. UPayPal luhlobo lwebhanki apho ukwazi khona ukuthumelela umntu okwelinye ilizwe ngamaxabiso aphantsi. Phofu akukhutshwa kwamali, kumahala.

Ababolekisimali abangekho sikweni i-loan sharks ngesiLungu abanalo ilungelo lokugrogrisa abantu abangakwazi ukubhatala amatyala abo ngokokuba kwakuqala ishishini eli lokubolekisa ngemali ungekho sikweni kulityala. Ungakwazi ukuba ubanjwe xa uthe wafumaniseka uyenza loo nto leyo.